Pagama sefofane ke ne ke ikutlwa ke gololosegile, ke itumetse mme ke tshogile, ke ne ke fofela go ya kwa America.

Ee le nna ke mongwe yo o o ratang go ka palama sefofane mme ke sa tshabe lobaibai, nka rata go palama sefofane sa Mango le sa private jet.

Tsala ya me e tshwanetse gore e tshware pasepoto, e tshwere tekete, e tshware madi, fela madi ao a tshwanetse gore a nne ka fa karateng ya gagwe gore a se ke a itumela mme tshwantse a lebelele morwalo wa gae fa a fitlha kwa Nigeria gore a se ke dilo tsa gage di se ke di a latlhega. Tsala ya me e tshwanetse gore e fa e bowa e dire dilo tsotlhe tse e le goreng e di dirile fa e ya kwa Nigeria.

Dibese mo toropong ya me ga di a tlala jalo fela tsone di a ratega ka gore di tsamaya mo mosong mme le maitseboa di teng tsone ga di na molato.

Ha go na mathata ape a e le goreng nkile ka kopana le one fa ke batla go reka karata eo ya bese e botlhale, fa ke batla go e reka ke kry-a go ke kry-a ke kry-a moroba .

Mokgweetsi motho gore e nne mokgweetsi wa bese o o siameng ke fa a a amogela batho ka go tshwana mme fa e le mme a dira gore batho ba lekane ka gore a sa nametse batho ba ba ntsi-ntsi fa a bona le batho ba baholo a se ke a ba felela pele gore ba nne fatshe a tsaya nako ya gagwe gore a ba beye a ba emele ba nne fatshe.

Fa o na le strike e batho ba kgona go tlhokafala ba bolaana mme dibese le tsona di kgona go fisiwa.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng ka gonne gompieno go na le ditekisi le dikoloi, go na le ditekisi le dikoloi, fa bese e ka n'ema mo dinaong, nka tlhokofala, nka tlhokofala kgotsa ga ke itse.

Ee bese e kile ya ntshia ka ntlha ya gore ke tsogile, ke tsogile thari ya nsia.

Mo tikologong ya me ga nkitla go a ba le ditshupetso tsa tsa dibese bapagami a ba amega ka sepe ka gonne ga nkitla gwa ba le ditshupetso tsa dibese.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe kgotsa mo ditseleng tsa tsotlhe ka gonne bese ke ntho e le goreng ke e kgolo mme e ka e kgona le go e ka wela le bana kgotsa ya thula bana mo ditseleng, ke ka ntlha eo ya gore ba diretse tsela ya yone bese mme ga di a tlala jalo ka gore fa bese e ka tsamaya mo metseng e tlile go kgothosiwa ya tshwariwa poo mme ya fisiwa gore batho ba le bantsi ga ba rate go bona dibese ke sa itseng gore goreng ba sa di rate.

Koketsego ya tlhwatlhwa ya bone ya ngwaga le ngwaga ya tirelo e nkama sentle ka gore ga e namelle go tshwana le ditekisi tse ka mokgwa di namellang ka teng. Bese e kgona go ntsaya go tloga mo ke leng mo teng e nkise kwa Cape Town kwa Kapa ka madi a e leng gore a kwa tlase thata.

Nka lekanya tirelo e e dirwang ke dibese mo sekaleng sa go lesome ka gonne dibese di dira tiro e le gore e kgotsofatsa pelo le fa e le gore o ka fa gare ga bese mme ga o itse gore o ya kae a fa o ka botsisa mokgweetsi gore lefelo le le o batlang go ya kwa go lona ga o le itse mokgweetsi wa wa bese o tlile go go dirisisa gore a go fitlhise ko e le goreng o ya kwa teng a ka se go felele pelo.